U thanyela mavemu kha heyi nyimele ndi u to dzulela u tsheka tshelede kana u sedzesa tshelede musi u tshi khou fhiwa yone, wa i pututula, wa i sedzulusa uri ndi ya vhukuma naa tshifhinga tshoṱhe naho zwi tshi nga zwi a shonisa, mara zwo fanela uri u zwi sedze ngauri ha a no maḓuvha zwi khou wanalesa uri hu wanale tshelede kana masheleni a si one.

Nṋe ndi vhona masheleni a UIF a songo eḓana naho one a tshi ḓi thusa uri muthu a kone u ita zwiṅwe zwithu kha vhutshilo kana a vhe a khou ditika ngao fhedzi, one ha ngo eḓana u badela zwithu zwa mutshe, zwa mutheo kha vhutshilo hoṱhe, ndi thuso nyana ine wa ḓi i wana ya tshetsho tshifhinga fhedzi, one avha a songo eḓana kha vhutshilo ngauri masheleni a nga si vuwe o eḓana.

Mushuma wa UIF ndi uri i thuse vhathu vhane vho vha vha khou shuma vhane a vha tsha shuma ngauri musi muthu o vha a khou shuma u vha a tshi khou kona u ḓi itela kana u renga tshi tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha khou ṱhogomela kha vhutshilo hawe na muṱa wawe fhedzi, arali mushumo wo fhela zwi amba uri muthu u vha a khou tea u dovha hafhu u thomolosa fhasi kha u ṱoḓa u wana tshelede fhedzi, masheleni a UIF a thusa kha uri muthu a si tsha shuma a kone u ḓi itela kana u ḓi rengela ṱhoḓea dzine a vha nadzo nga tshetsho tshifhinga.

Nṋe ndi vhona ungari heyi thaidzo ndi nga i tandulula nga u founela muthu we nda mu sendela tshelede nga phoswo nda amba nae zwavhuḓi ngauri, uri muthu a vhuise masheleni a zwo ngo leluwa. Zwino ndi vhona ungari ndi u to amba nae muthu zwavhuḓi wa mu ita uri a pfhesese uri ho itea mini, nahone tshelede i khou ṱoḓea u shuma mini.

Nṋe ndi vhona ungari zwikalo zwa UIF zwi vha zwo luga zwo ralo ngauri, ahuna tshiimiswa tshine tsha nga dzulela u tikedza muthu uri a dzi wanele ṱhoḓea dza vhutshilo. Musi muthu o wana tshelede ya UIF ene muṋe u tea u ita nḓila dziṅwe dza uri a bindulise heiḽa tshelede a kone u ḓi itela zwiṅwe zwithu kana u ḓi itela tshelede iṅwe nga zwe zwo zwithu zwine anga vhona uri a ite zwone u itela uri a ḓi wanele ṱhoḓea kana, a swikelele ṱhoḓea dza vhutshilo.

Ndi zwa ndeme ngauri muṅwe na muṅwe a tshi ita mafhungo a mbulungo kana lushaka lu tshi ita mafhungo a mbulungo lu vha lu khou ṱoḓa uri lu ite zwithu nga ngona, lu dovhe hafhu lu dzulisea nga mulalo lu tshi ḓivha uri lwo ita zwithu nga ngona zwi tshi ḓa kha mbulungo ya mashaka avho kana khonani dzavho.

UIF ndi masheleni ane muthu a a wana musi mushumo wo mu fhelela kana khonthiraka yo fhela uri a kone, a kone u ḓi wanela ṱhoḓea dza vhutshilo. Tshelede ya UIF i ya thusa fhethu hunzhi kana kha vhathu vhanzhi kha nyimele dzo fhambananaho.

Arali muthu kha muṱa ono swikisa miṅwaha i no swika eighteen, nṋe ndi vhona ungari muṅwe na muṅwe u tea u vha a na puḽane dzawe kha vhutshilo u itela uri hu si vhe na muṅwe a no fha muṅwe muhwalo ngauri, na vhabebi navho vha a neta nga u tikedza vhathu vhane vha ṱoḓa u dzulela vhana, ngauri arali muthu a na miwaha i no swika thirty a vha a kha ḓi ṱoḓa u, u ḓi u ḓi sendeka nga vhabebi vhawe, zwi vha zwo khakhea.

Musi u tshi ita khumbelo ya u ita nnḓu kana u tshi ita khumbelo ya tshelede ya u fhaṱa nnḓu, dzi khaedu dzine ra ṱangana nadzo ndi khaedu dzinonga, dzibammbiri dzine dza ṱoḓiwa ngauri vha wana uri tshiṅwe tshifhinga vha a ṱoḓa dzibammbiri dza vhana vhoṱhe vha zwikolo zwine zwa amba uri hu tea u vha na tshifhinga tshine ha vha na u tsa nṱha na fhasi hu tshi khou lugisiwa hedzo dzibammbiri.

Ahuna zwine muthu a nga ita ngauri banngani vha ṱoḓa tsumbavhudzulo wo i fara nga tshanḓa u sathu vula bannga kana u tshi ṱoḓa u vula bannga, zwino ndi u tou humela hune wa dzula hone wa ya wa dzhia bammbiri ya tsumba vhudzulo wa kona u isa phanḓa na u apuḽaya.

Nṋe ndi vhona ungari muṱa u tea u ḓivha uri zwi ḓo dzhia tshifhinga kana zwi a dzhia tshifhinga uri u badele tshelede heiḽa u i fhedze yoṱhe ngauri zwi ḓi nga tshikolodo tsha vhutshilo hoṱhe, zwino nṋe ndi vhona ungari muṱa u tea u zwi ḓivha uri hu ḓo vha na zwithu zwine a vha nga ḓo zwi wana for tshifhinga tshetsho tshine ha ḓo vha hu khou badeliwa masheleni e a pambiwa hu khou iteliwa nnḓu.

Khaedu dzine vharengi vha nnḓu lwa u thoma vha ṱanganesa nadzo ndi khaedu dza mabambiri ane avha a khou ṱoḓiwa ngauri, hu vha hu khou ṱoḓea mabambiri manzhi o o fhambananaho a vhudzulo, na hune vha bva hone, na a muṱa wavho, zwine zwa dzhia tshifhinga uri hayo mabammbiri oṱhe a kone u lugisiwa a fhelele.

Funeral cover ndi mbetshelwa ine ivha i khoU itelwa musi muthu a tshi lovha, hu vha hu tshi khou vheiwa masheleni a u itela mbulungo, na ndugiselo dza mbulungo ya muthu wa muṱa o lovhaho, kana honoyo ane o ṅwalisiwa kha yeneyo funeral cover.

Nṋe ndi vhona i na phambano ngauri, u tshi khou renga data nga bannga, data dza bannga dzi a ḓura u fhirisa u tshi khou renga data nga airtime.

Khumbelo ya UIF i itiwa kha tshiimiswa tsha labour hune vhathu vha ita hone dzi claim dzavho kana dzi khumbelo dzavho, dzi itiwa afho ngauri ndi hone hune ha vha na vhuṱumani na dzi khamphani kana na zwiimiswa zwine zwavha zwo thola vhathu nga nḓila dzo fhambananaho, na, ha dovha hafhu nda vha na vhuṱumani na muvhuso

Mbadelo dza tshumelo dza banngani dzi vha dzi nṱha u fhirisa musi u tshi khou shumisa mbadelo dza admin kha akhaunthu dza u vhulunga.

Nṋe ndi vhona u nga ri ndi nga ḓiimisela kana ndi nga kona u ḓiimisela u valela masheleni anga u swikela kha miṅwaha miraru kana miṋa.

I vha tsireledza kha uri vha sa sokou renga zwithu zwine a vha ngo ḓidzudzanyela. U fana na musi hu tshi khou pfhi hu na sale ya zwigedegede ngauri vha vha vha na mbetshelwa kana ya u vhulunga masheleni, a vha koni u ya vha sa khou gidimela u renga.

Ndi nga uri zwa u ṱanganedzwa o khwaṱhaho ha ḓuvha na ḓuvha zwi a ita uri sa mulwadze u pfhe wo vhofholowa kana u tshi nga kona u tenda u ṱoliwa.

Phambano ndi ya uri dzi mbadelo dzine dza vha dza vhuongeloni u vha u tshi khou badelela zwezwo zwe wa ita zwone kana zwa we a lafheliwa zwone hu na uri ngalafho ine ya dzula yo fhelela i vha yo katela zwiṅwe na zwiṅwe na mishonga na u lafhiwa na u ḓo ṱo, na u dzulela u ḓa u ṱoliwa.

Nṋe ndi vhona u nga ri arali muthu a tshi khou ḓikona zwa khwine ndi u takalela minikelo ya nṱhesa ine ya ḓo mu itela uri a vhe na mitakalo ya khwine tshifhinga tshoṱhe ane.

Zwine zwa vha hoṋe ndi zwa uri kanzhi kanzhi mbadelo ya luṱingo thendeleki ndi yone ine ya ṱavhanya u vhonala u fhirisa musi muthu o thoma a ya banngani

Pulane ya vhuongelo i ya katela u funza nga vhulwadze vhune muthu a vha o eḓela hone sibadela kana zwenezwo zwe muthu a dela zwone vhuongeloni. U fana na vhathu vhane vha vha vha vhaimana vha ya thoma vha funziwa ngaha vhuimana havho u bva kha ṅwedzi wo thoma u swika kha ṅwedzi wo fhedzisela

Ndi zwa ndemesa ngauri u ya wana uri tshiṅwe tshifhinga wo rumela tshelede kha nomboro dzi si dzone dza bannga zwino zwi vha zwi zwa ndeme nga maanḓa u khwaṱhisedza uri tshelede yo swika kha muthu ane a khou tea u swika khaye hu saathu fhela tshifhinga.

Iṅwe khombo ndi ya musi u tshi ṱoḓa u bvisa tshelede tshifhinga tshi saathu swika ngauri bannga i ya fhedzisela i tshi khou dzhiela masheleni manzhi.

Vhukando he nda dzhia ndi u sedzeliwa uri kukolodele kwanga ko dzudzanyea naa, zwine zwa vha credit score kha maṅwalo ho ṱoḓea ID na ḽiṅwalo ḽa hune nda dzula hone, na zwisitatamennde zwa banngani.

Pulane ya vhuongeloni i vha i tshe yo eḓana arali u tshe muswa nahone u na mutakalo wavhuḓi ngauri vha sedza uri muswa u vha a saathu kona u ḓibadelela dzi tshelede ngauri u vha a saathu to thoma u shuma kana kanzhi kanzhi vhunzhi ha vhaswa vha vha vha saathu to wana mushumo kana u kona u ḓiimisa.

Inflection i kwama mvelelo dzo dzudzanywaho nga uri tshelede ye wa i wana kana ye ya bva nga tshifhinga tsha hone, yo vha itshi nga ḓi vha yo renga zwithu zwinzhi kha tshifhinga tsha murahu u fhirisa tshifhinga tshine tshelede yo bva ngatsho, hune zwithu zwi vha zwo no gonyesa.

Ndi zwa ndeme ngauri muthu u vha a sa ḓivhi uri hu nga itea mini nga tshifhinga tshifhio kha ene muṋe kana kha muṱa wawe.

Ndi nga mueletshedza uri a vhone uri zwidodombedzwa zwawe zwi no fana na nomboro ya ID na nomboro ya akhaunthu zwo tsireledzea lune zwi khou vhoniwa nga ene a eṱhe kha luṱingothendeleki.

Nṋe ndi vhona ungari mobaiḽi mani ia thusa muthu uri a lange tshelede yawe khwiṋe, ya dovha ya ita na uri a laṱe tshelede arali asi asa koni zwavhuḓi u langa tshelede, ngauri u rumela tshelede nga luṱhingo kana nga dziṱhingo musi zwo leluwa zwi a dovha zwa ita uri mavemu a shumise tshe tshiḽa tshikhala uri tshelede i laṱee.

Life cover inga ṱhogomela vhathu vhane vha vha vho sala muṱani, nga maanḓa kha sia ḽa masheleni arali muthu we avha wea sia vhathu a ene we avha a tshi kona uri hu rengiwe zwiḽiwa.

Ndi zwa musi ndi tshi pfha upfhi muthu ua kona u tswela muṅwe muthu tshelede, nga murahu ha musi ono vhona zwithu kana zwidodombedzwa zwa hoyo muṅwe muthu zwa banngani nga kha luṱingo.

Zwine zwa itea ndi uri muthu uya kona u dovha hafhu a koloda tshelede kha dziṅwe kha zwiṅwe zwi imiswa, ngauri zwi amba uri credit score yawe i ḓovha i khou hula i tshi khou fhaṱea zwavhuḓi.

Akhaunthu ya bannga ndi tshithu tshine muthu a tshi shumisa u vhulunga masheleni awe, tshine a kona hafhu u dovha a tshi shumisa uri arali a tshi khou ṱoḓa u shumisa masheleni awe a bvise khatsho.

Zwine bannga ya nga ita uri u vula akhaunthu zwi leluwese ndi u shumisa sisiṱeme ine yavha na GPS ine yavha nadzi aḓirese, dza vhathu uitela vha tshi vula dzi akhaunthu.

Ndi nga ḓipfha nga nḓila ya uri u hadzima tshelede banngani ndi zwithu zwo leluwaho, zwine wa kona u wana thuso ngau ṱavhanya ine u ḓoḓi kona hafhu wa badela nga tshifhinga tshetsho tsho ṋewaho.

Tshithu tshine nda nga ṱoḓa vha tshi bvisela khagala vhukuma, ndi dzi nzwalelo dzine nda ḓo tea u badela musi dzo kwashekanyiwa uya nga ha miṅwedzi kana nga haneyo miṅwedzi miṅwaha ine vha khou ṱoḓa ndi tshi badela ngayo.

Ngavha eletshedza uri vha tea u dzhia tshifhinga tshilapfhu tsha u badela tshikolodo, uitela uri vha kone uvha vha khou ita zwiṅwe zwithu kha vhutshilo.

Ndi zwa uri mobaiḽi mani ia kona uri muthu aḓi rengela na airtime na data, a dovhe hafhu a badele na dishi.

Ndi tshelede ine nda nga ṱoḓa u vhulunga na record dzoṱhe dza mafhungo a tshelede dzanga, dzine dza kho bva na dzine dza khou dzhena.

Nṋe ndi nga humbula u thoma bindu ḽine ḽa ḓo ita uri ndi bindulise haḽa masheleni e nda fhiwa, ngauri bindu ndi tshithu tshihulwane tshine muṱa ua kona u tshila ngatsho.

Mbudziso dzo utou thoma dzine nda nga vhudzisesa, ndi u ṱoḓa u ḓivhesesa ngauri baḽuni ndi mini nahone zwi tshimbilisa hani musi u tshi khou badela ngayo.

Zwine nda nga fhindula zwone kha muthu a tshi khou mbudza uri u tshe muṱuku, kha uvha na life cover ndi nga muvhudza uri muthu u lovha tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, hu songo humbuleliwa asa ḓivhi na uri uḓo ṱuwa lini.

Tshithu tshine nda nga muvhudza ndi uri u fanela u fulufhela mobaiḽi mani, ngauri uvha ana ndango na tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha khou itea kha akhanthu, yawe nga nnḓa ha musi ene muṋe ato dzhia zwidodombedzwa zwawe azwi phaḓaladza.

Ndi nga to vhambedza dzi phambano dza dzedzo nnḓu mbili, uri dzo fhambana gai musi zwi tshiḓa kha dzedzo mbuyelo nda kona u dzhia phetho.

Ndi zwa ndeme ngauri ni tea uvha ni khou ḓivha musi ni tshi shumisa masheleni aṋu, uri huna tshelede ine ni khou lavhelelwa u guma ui badela lini.

Ndi nga to vhudzisa uri ndi khou lavhelelwa u fhedza u badela lini, nga ṅwaha ufhio nahone nga ṅwedzi ufhio.